Kumshwalensi wami wokuqala engawuthatha ngemoto yami yokuqala angizange ngagculiseka, ngendlela yokuthi ngangicabanga ukuthi uma ngisenkingeni umshwalensi wami uzokwazi ukungikhipha kuleyo nkinga noma ungisize ngiphume kule nkinga. Koda, cha! Konke nje kwakungagculisi impela.

Okungangigculisi ngemishwalensi ukuthi kumele ngilinde izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba lo mshwalensi ungisebenzele koda ngilokhu ngiyaqhubeka ngiyabhadala inyanga nenyanga. Loko ngibona ukuthi akukho kuhle impela ngoba kulezi nyanga eziyisithupha ngilindile noma yini ingenzeka, kodwa umshwalensi angeke ungisize ngalutho.

Imalimboleko, phecelezi i-student loan ihlukile kunemali ephuma njengomfundaze, phecelezi bursary. Imalimboleko iphuma nemigaqo ethile, njengokuthi uma unikwa uzonikwa yona usafunda, uma usuqedile ukufunda uzoyibhadala, uyibuyise yonke futhi ubuyise nenzalo yayo. Kanti umfundaze yimali oyinikwayo, umgaqo wayo uba munye wokuthi mele uphase ezifundweni zakho

Izici kanye nezinzuzo ezejwayelekile kubahlinzeki bomshwalensi wezempilo, ingozi noma usizo olusheshayo, phecelezi accident and emergency cover. Ziphinde futhi zikhokhele nezokuthutha phecelezi, i-transportation. Isibonelo, i-ambhulensi noma imoto enophephelo emhlani, helicopter. Ezinye ziyakukhokhela iholo lakho usalulama esibhedlele, kanti ezinye azikukhokheli lokho. Ziphinde zikhokhele nokugula okungapheli, phecelezi ama-chronic diseases. Isibonelo, i-HIV igciwane lengculaza kanye nesifo sofuba, i-TB.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo siqala kwizinyanga eziyisithupha, six months ukuya kwizinyanga eziyishuminambili, twelve months. Izinyathelo engingazithatha ukuze ngilungiselele isikhathi sokulinda ukuqhubeka ngikhokhele umshayelwano wenyanga wamakhosikazi asendaweni. Lena yimali ebekwa nyanga zonke kanti ungayicela noma ngasiphi isikhathi uma kunesidingo. Ngingabuye futhi ngikhokhele ikhathi legilosa, groceries, ezitolo ezinkulu zokudla, leli ikhathi othenga ngalo ukudla uma kunesidingo.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo siqala kwizinyanga eziyisithupha, six months, ukuya kwizinyanga eziyishuminambili, twelve months. Izinyathelo engingazithatha ukuze ngilungiselele isikhathi sokulinda ukuqhubeka ngikhokhele umshayelwano wenyanga wamakhosikazi asendaweni. Le mali ibekwa nyanga zonke kanti ungayicela noma ngasiphi isikhathi uma kunesidingo. Ngingabuye ngikhokhele ikhathi legilosa, groceries, ezitolo ezinkulu zokudla, leli ikhathi othenga ngalo ukudla uma kunesidingo sokudla.

Yebo, ngingaboleka imali encane kubabolekisi bendawo. Isizathu ukuthi esikhathini esiphila kuso iningi labantu bahleli emakhaya ngenxa yokuswela umsebenzi, kanti labo abasebenzayo nabo banezidingo zabo zemali. Lokho kuyaphoqa ukuthi ugcine uzithola uyoboleka imali kubabolekisi bendawo esibabiza ngokuthi omashonisa. Imali yabo inenzalo.